Ntate ke tlo kgona ho mo thusa ka ho mo fa karete ya sekoloto ho ya ka dipatlisiso tsa ka ntate ho hlahella e le motho a sa patalang dikoloto tsa hae ka nako mme ka toka. Jwale ke ona mabaka a tlo etsang hore o se ke wa kgona ho fumana karete eo hona bankeng ya rona mona ntate ha a lokise dikoloto tsa hae a di patale ka nako a ka kgona a kgutlele hape a fumane karete hona moo.

Mohatsaka jwalo ka ha ditifiso tsa karete ena ya sekoloto di tlo nyoloha jara e tlang ha se ke dula fatshe ke sheba mabaka a rona le dikoloto tse ding tsa rona. Ke fumana hore e tlo re imela. Jwale ke nahana hore selemong sena re sebetsane le hore re e patale karete ena re e kwale mme ha se re eme hantle hape mohlomong re tla e bula empa hona jwale ha re tlo kgona ke ditifiso tsena tse lebileng.

Ke ne ke batla ho bula karete ya ho reka sekoloto ya ho reka ka sekoloto, empa ke fumana hore lebitso la ka le lebe. Jwale ha esale ke le motho a bankang le lona ke sena mathata mme ke le tshepile jwalo ka ha le tshepile ke ne ke kopa hore le nthuse ka ditsela tsa hore ke be le karete ena ya sekoloto. Ke ya tshepisa hore ha ke motho a tla sokodisang ke motho wa lona la ntseba mme ke banka le lona dilemo tse ngata ke kopa le nthuse.

Mohatsaka jwalo ka ha re bona hore mabaka a rona a mangatanyana selemong sena jwale ke nahana hore re nyolose sekoloto sa rona hanyenyana. Tekanyetso ya karete ya rona e nyenyane empa ne nka thabela ka se nyolosa. Re tsebe ho phetha mabaka ana a selemong sena re qete e tlaba sona fela sekoloto seo re se patalang.

Motswalle bula karete eo ya sekoloto eo e tlo o thusa ha nako e ntse ya pele mohlolomong. Ha o batla ho reka koloi kapa yona ntlo empa batla karete teng e utlwahalang ho patala ditshwanelo tsa teng e be tse fatshe e se ka o kgama haholo o qetella jwale o so balehile sekoloto sa hao empa e bule o e patala hantle.

Ke ne ke batla ho tseba na tswelopele e teng na ke ne ke le ho lona moo beke tse pedi tse fitileng ke batla ho bula account ya sekoloto empa ha le so kgutlela ho lona na bothata ke eng ho diehile hakana?

Motho ona a ka qala ka ho ya di-account-ong tsa diaparo moo teng ba kgona ho bulela sekoloto ka tjhelete e nyenyane wena ha o se patala hantle ka mora di kgwedinyana tse itseng o tla be o so kgona hore o lo batla karete e ka hodimonyana moo ya sekoloto mme o fumane empa ho bohlokwa hore o patale karete ya hao. Jwale eya shopong ya diaparo o ye ka ID ya hao ba o bulele account eo o batle account-o ya tjhelete e nyenyane hore se ka ba le mathata a ho e patala.

Banka e ka se dumelle hore batho ba fumanang tjhelete e nyenyane ba be le dikoloto hobane tjhelete ya hao e etseditswe hore e phethe mabaka a hao fela ka tlung e seng mabaka a kenyang dikoloto.

O hloka hore o bo le motho a nang le lekeno le ka hodimo ho ten thousand rand mme ha se re sheba le hore lekeno lena la hao mabaka a hao a lekeno a makae ha se re badile hantle ke moo hee re tla kgonang ho o fa credit card ya hao mme re tlo o fa manane a fatshe hore o se ke wa kgameha haholo.

Credit score ke ntho e bontshang ha o lo batla hoa o lo etsa kopo ya dikarete tsena tsa sekoloto ke yona e hlahellang e bontshang hore motho re ka kgona ho mo fa na kapa jwang. Jwale ha e le fatshe haholo e bolella hore wena ha motho a nang le ao a nang le di-account kapa ha o so ke ka hoo e leng fatshe o ka qala hela wena o batla account mohlomong ya diaparo moo e tla tla e phahamisa yona credit score ya hao. Ka mora moo hee o e patala hantle o e qeta o nke credit card.

Hore o kgone ho matlafatsa credit score ya hao o hloka hore o patale dikoloto tseo o nang le tsona ka nako di felletse wa leka fela wa baleha sekoloto e theosa credit score ya hao mme ha o tlo kgona ho fumana ntho tseo o di batlang.

Ke utlwa ke sa utlwisisi na hobaneng hona le tjhelete e ntse e tswa account-ong ya ka ya overdraft hobaneng tjhelete e dula e ntse etswa hanyane hanyane ka nako tsohle ke hloka hore nna le nhlalosetseng hobaneng ho senyehile kae athe lona ba kenye ho le batho ba sebetsang ka tsela e jwang. Le a dumella hore tjhelete ena e tswa hanyane hanyane ka nako tsohle.